Sisembatho sendabuko begodu esembathwa madoda.

Iphotho yinto embathwa bomma.

Iphephethu ngile embathwa bentazinyana, ngapha ngaphambili.

Ibhetjha ngile embathwa masokana amatjha lokha nababuya engomeni.

Isithimba sivunulwa ngumma otjhadileko, usivunula ngapha emuva.

Itjorholo sisembatho sendabuko esembathwa bentazana namkha bomma bamaNdebele.

Iporiyana yenziwe ngesikhumba, imbatha bobaba abonomnyanya.

Amapatlagwana manyathelo enziwe ngetayere lekoloyi.

Umtjhotjho yinto yendabuko embathwa bentazana khulukhulu lokha nakunomnyanya.

Ibhengela ngile embathwa la emkhonweni.

Amanambasikhambe manyathelo la owafakako bese uyakhamba, akabotjhwa nokubotjhwa.

Amancina namkha amacici ngilawo owafaka eendlebeni ukuze ukwazi ukuba muhle.

Ibherede yingwani abayithwalako ehloko lokha nabavunule isiNdebele.

Idzila yisimbi le abayifaka entanyeni lokha abomma namkha abentazana nabavunule isiNdebele.

Amatshega ngila abawafaka emkhonweni, afakwa bomma nakha abentazana.

Iyerhana ngilela elenziwe ngemincamo, elimbathwa phezu kwesithimba, limbathwa bentazana.

Igetjani ngileya oyimbatha ngaphezulu, le oyimbatha entanyeni namkha ngaphezulu kwezambatho.

Ingwani ngile esiyithwala ehloko ukuvimbela ilanga namkha ukuvimbela amakhaza.

Ikghororo yisembatho esivamise ukwembatha bafazi kanye nabentazana.

Umlingakobe ngilo abomma abawumbatha ehloko bese ulenge, ulengele phasi, lokha nabanomnyanya wamasokana.

Inyoka silwani esilumako begodu esiyingozi, esihlala entabeni.

Inyoka ayimbathwa, inyoka silwani.

Incagu ifana nebhande, imbathwa bafazi nabentazana

Isititirimba senziwe ngesikhumba seenlwani begodu sigqokwa sembathwa bomma

Awa, akukavumeleki ngombana isithimba sembatha bomma namkha sembatha bentazana

Isiqobotjhelo ngilesa ababambisa ngaso ingubo.

Itjholo yingubo le embathwa bafazi esele batjhadile.

Icuba mumuthi owomiswako, ngelimi lesiyeni waziwa nge-tobacco.

Irasu ngilesi umuntu asimbatha ngaphezulu kwesithimba, simbathwa bafazi kanye nabentazana.

Isinanazelo magama ahlathulula isibongo.

Isidonodono siyafana nefengwana, siyavuthelwa lokha nakuthatjiweko begodu kuvunywa iingoma.

Angiyazi bonyana yini inghwani.

Yisembatho sendabuko esivamise isembatho sendabuko samaNdebele esivamise ukugqokwa umbathwa bentazana.

Irhalani ngicabanga bonyana mvumo wesikhethu.

Abomma bavuma igwabo nakunamasokana.

Abosotjherere bobaba.

Ifengwana ngile evuthelwako lokha nakugidwako.

Umrhwabha yinyama eyomisiweko.

Umgade ngilo otjheli ngokombala, esithi nasiwuphekako siwuthele itjhukela

Umrorho uhlaza ngokombala begodu siyawutjala emakhaya, siwudle.

Igqatjha mdoko lo obilisiweko.

Umratha ngilokho esikupheka ngepuphu bese kuba mratha.

Isiphila ngilesi esisitjalako bese simile emasimini.

Isiko elenziwako kobanyana umntwana uyabikwa emadlozini begodu aphahlelwe.

Umntwana nasele abelethiwe uthiywa ngugogwakhe igama begodu aphahlelwe.

Inongwana li-pipe leli eliphuma nomntwana ebegade lihlanganisa umntwana nonina lokha lokha umntwana

Inongwana yomntwana fanele ihlale ihlwengekile ingatshwenywa.

Inongwana yomntwana mayiqeda ukuwa iyagujelwa begodu kubikwe inongwana yomntwana iwile.

Ngeyokuthokoza amadlozi begodu babikele nokobanyana umntwana ufikile.

Imbuzi le ihlatjelwa emsamo.

Ukuthiywa komntwana kwegama, umntwana mele athiyelelwe ngomunye ekhaya ukuze igama leli lomuntu lingafeleli.

Indima edlalwa babantu abadala lokha nakuqeda ukubelethwa umntwana kukobanyana bayakutjela umkhulise ngakho begodu bakutjela nezinto ongamele uzenze emntwaneni nalokha

Irhabi mncamo lo ebawumbatha ngemuva, ngemva kwesithimba, ombathwa bentazana bequde.

Iskotjhi efana nesikerde, lesi abentazana abasimbathako lokha nabambethe iphephethu.

Awa, umdzegana, angiwazi ukobanyana yini.

Umnayilani mdlalo webandulo, odlala bentwana, bawudlala ngokuthi bakhe amaqembu amabili.

Umgari mdlalo wakade abentwana begade bawudlala, nabawudlalako bebenza irondo.

Umadalanyana yingubo yamandebele, ebegade imbathwa bentrazana ekadeni.

Umbalo ufana nomgwalo kulokha umuntu agwale ingubo yakhe, namkha agwale amateksanakhe ngeembala ehlukahlukeneko.

Unokhethwako kulokha abentrazana baphalisanela ukuba, bomisi-Sewula Afrika, namkha bomisi-beauty.

Awa, umtshurhwana yingubo le, embatha bomma esele babatjhadile. Bayimbatha la, emahlombe, iba liphawo lokobanyana sebathethwe.

Awa, isihlohlo angisazi ukobanyana yini.

Umncwazi mdlalo odlalwa bentwana, basuke baberegise isigodo namkha ilitje ukuwudlala lowo mdlalo.

Umkhala mncamo lo ophothelweko, ombathwa ehloko, umbathwa bomma, lokha nabanomberegwana ngapha ngekhaya, ofana nequde namkha amasokana.

Unomahlonjana mncamo ophothelweko, nawo ombathwa bentazana, lokha nabavunulileko, bavunule ngesikhethu equdeni, namkha ombathwa bomma lokha nabayokugida ubhoyibana.

Awa, angiwazi ukobanyana yini unomatlawana.

Iqakatheke ngokobanyana, ukghona ukwazi ukobanyana ezinye zezinto zevunulo zembathwa njani, begodu ukghoeu ukubonakala ebantwini ukobanyana wena umNdebele.

Isiko litjho ukuthi yimvelaphi yami, ngivelaphi njengomuntu, begodu liqakathekile lapha kimi, ngombana nami ngingakghona ukufundisa abanye abantu abangaziko ngesiko lami.

Ibuveza ngokobanyana kuyavela ukuthi, wena umuntu osalandelela amasiko, ukusuka emvelaphini yawo, namkha umuntu ophila ipilo yesimanjemanje enganandaba namasiko.

Ukudla engikuthanda khulu umrhoru, ngombana umrhoru umnandi, begodu unepilo nokuba nepilo, ngithanda nomratha wejodo.

Ilimi engilikhumako ekhaya, lilimu lesiNdebele. Lapha ekhaya sikhuluma ilimi lesiNdebele, ngombana ngikhulele ekhabomma, begodu ekhabomma maNdebele wakwaMsiza.

Awa ngiyala, ngombana bakhona abantu abangasiwo amaNdebele, kodwana balalela begodu bathanda umvumo wamaNdebele, kanti-ke kukhona namaNdebele bathanda umvumo weSePedi, namkha wamanye amalimi.

Mina zekolo ayikho indima eziyidlalako esikweni lami, ngombana thina esondweni lethu sivumelelekile bonyana singawenza amasiko amasiko wesintu.

Umnyanya wesintu engiwuthanda khulu simanje. Isimanje ngisithanda ngokobanyana, kunelunga lomndeni elizako emndenini wethu. Kutjho kobanyana nangabe ekhaya besibahlanu, kwanjesi sesizokuba sithandathu ngomakoti wethu oqeda ukufika.

Inaka sembatho esimbathwa bomma esenziwe ngomqobosi basembatha lokha nabaya emnyanyeni.

Iphotho ngilokho okumbathwa bomma ngaphambili lokha nabambethe iinrholwani bakubopha edinini bakumbatha ngaphambili okufana njengephephethu.

Iphephethu ngile embathwa bentazana lokha nabavunule ngesiNdebele bayimbatha ngaphambili bayibopha la edinini.

Ibhetjha sikhumba lesa esembatha masokana lokha nabagodukako.

Isithimba ngilesa esembatha bomma namkha abentazana basimbatha ngapha emuva basibopha edinini.

Itjorholo angiyazi.

Iporiyana sikhumba lesi esimbatha bobaba ebasembatha la basifaka la entanyeni basifaka lokha nakuneminyanya namkha lokha nabavunule

Amapatlagwana manyethelo la enziwe ngesikhumba.

Umtjhotjho angiwazi ukobanyana yini.

Ibhengela ngileya abayifaka la emkhonweni egolide ngokombala.

Nambasikhambe manyathelo la owambathako ongawabophiko namkha ongawakanapeliko umane nje uwafake bese kuyakhanjwa.

Amancina namkha amacici ngilawa esiwafaka edlebeni ukuhlobisa.

Ibherede yingwani embatha bomma.

Idzila ngileya egolide ngokombala efakwa bomma la entanyeni lokha nabavunule isintu bafaka yona bese bafaka iinrholwani ngaphezulu.

Amatshega ngilawa esiwafaka ezandleni uwafumaniseka angemibala yemihlobohlobo akahluki khulu kunebhengela.

ngilela elimbatha bentazana elinemincamo eminengi elengako balifake ngaphezulu kwesithimba lokha nabavunule ngeenrholwani bayokugida.

ingejena angiyazi.

Ingwani ngile esiyithwalako ehloko lokha nasizwa nasingafuni ukutjhiswa lilanga.

Ikghororo angiyazi ukobanyana yini.

Umlingakobe ngilo ombatha bomma bawufaka la ehloko bese ubamncamo ophothelweko olengako ubamude bawumbatha lokha nakunamasokana.

inyoka angiyazi inyoka engiyaziko ngile esilwani ehlala ngentabeni.

Angiyazi kobanyana inyoka imbathwa nakwenzakaleni. Nangabe inyoka ngileya bathi mlingakobe imbathwa lokha nakumasokana.

Awa incagu angiyazi kobanyana yini.

Isititirimba sikhumba esimbatha bobaba.

Awa, akukavumeleki ngombana isithimba sembathwa bomma nabentazana.

Isiqobotjhelo yisinjana le esiyisebenzisako ukuqobotjhela ingubo namkha amathawula.

Itjholo angiyazi ukobanyana yini.

Angiyazi ukobanyana yini icuba.

So ngile embathwa bomma ngaphezulu kwesithimba.

Ngile embathwa bentazana namkha matlawana nawumntazana namkha ulitlawana uyalimbatha irhabi ngilela abalimbatha ngaphambili elifana njengephephethu kodwana akusiyo iphephethu.

ngilesi esimbathwa bentazana namkha amatlawana usembatha ngemuva usiphophe la edinini bese usembatha nerhabi.

Umdzegana awa umdzegana angiwazi ukobanyana yini.

angiwazi ukobanyana yini.

Umgari angiwazi ukobanyana yini.

yingubo le embathwa bentazana lokha nabaye equdeni.

Umbhalo mibala ehlukahlukeneko kodwana mhlambe esengubeni yinye.

Angiwazi kobanyana yini unokhethwabo.